Iindawo ezineWi-Fi elokishini zilikhubalo lophuhliso kuba zandisa ukufikeleleka koluntu kulwazi, zixhobisa ulutsha, zixhasa urhwebo oluncinci kwaye zikhuthaza imfundo. Xa isetyenziswa ngokucwengileyo iWi-Fi, iyakwazi ukuguqula ubomi babantu kunye nokukhulisa uluntu ngendlela ezinzileyo. Uyakwazi nofumana, nojonga imisebenzi ngeWi-Fi uaplaye ukwazi uqeshwa.

Ukusebenzisa ifowuni ngexesha leCOVID kwabanceda ootishala nabafundi ukuba bahlale bexhomene, kuqhubeke ukufunda kwaye abafundi bafumane uncedo ngaphandle kokufika esikolweni. Iindlela ezinje ngeWhatsApp, imiyalezo kunye nee-apps zokufunda zabonisa ukuba itekhnoloji inendima ebalulekileyo kwimfundo yanamhlanje, ngakumbi kwixesha lengxaki.

IWi-Fi yasimahla iyanceda kodwa inezingozi ezifana nokuphulwa kobomfihlo, i-malware kunye nee-hotspot ezi . Ukuze uzikhusele kufuneka usebenzise i-VPN ukhusele iiakhawunti zakho, ungazisebenzisi kwiiwebhusayithi ezibuthakathaka kwaye ube ne-ephu yokhuseleko.

Kum andinoba nangxaki kakhulu kuba ndingumntu ohleli ndingathandi usisebenzisa kakhulu, andinguye nomntu othandayo i-social media. Ndingumntu othanda ufunda iincwadi, ayinoba yingxakini enkulu apha kum.

Ukufikelela kuYouTube kwiWi-Fi yoluntu kumathala eencwadi ilungile. Xa kusetyenziswa ngendlela efanelekileyo inokunceda abafundi, abantu abatsha kunye nabafuna ukufunda ngokuzimeleyo kodwa ifuna ukulawulwa kunye nemigaqo ecacileyo ukuze ingaphazamiseki injongo yethala njengendawo yokufunda noxolo.

Ngokokubona kwam ayikho ntle into yokuthengisa ulwazi ngendlela yokuzenzela imali kuba lwenza ubulungisa bulahleke, luthintela amathuba abantu abanokuthi baxhamle kuyo kwaye luphazamisa injongo enkulu yolwazi, ukukhula, ukuxhobisa nokuphuhlisa uluntu. Ulwazi lesiseko malube simahla kuba wonke umntu unelungelo lokufunda ukuqonda nokuphucula ubomi bakhe.

Ukuzimisela ixesha lokufunda okanye ukubukela iividiyo kwi-intanethi kuyanceda kakhulu, kukhuthaza ulawulo lwexesha, kuthintela ukulibala kwaye kunceda ekwakheni imikhwa elungileyo. Le ndlela yenza ixesha kwi-intanethi libe nentsingiselo, hayi nje ukuzonwabisa kuphela.